Iinthelo ezijayelekileko endaweni yangekhaya iinthelo ezifana namahabhula, amaperegisi nama-avakhado kanye nama-grapes. Njengekhaya ngetonini sitjale iinthelo ezijayeleke khulu ngendaweni yangekhaya amaperegisi kanye nama-avakhado. Abomakhelana-ke ngobunengi bakhona batjale isithelo i-avakhado ngiso isithelo esitholakala ngendaweni engihlala kiyo.

Iinthelo ezitjalakwezi zisiza umphakathi ngokuthi nasele zivuthiwe abantu abazitjalileko bayakghona ukuzithatha bazithengise ngemzina. Bakghone ukwenza imali yokuthenga uburotjhwana namkha bazithengisele abantwana besikolo nge-break.

Iinthelo zihlukane kabili kuneenthelo ezikhula phasi ehlabathini neenthelo ezikhula phezulu emthini. Iinthelo ezikhula phasi kufaka iinthelo ezifana namakhabitjhi, amabhedrudi, mazambana. Kanti ezikhula phezulu emthini-ke iinthelo zona ziinthelo ezidliwa zingakavuthwa ngobunengi bazo ezifaka khona iinthelo ezifana ama-avokhado, amaperegisi.

Iinthelo engizaziko sengingabala ikhabitjhi, ngibale amatamati, ngibale amazambana, ngibale ama-avakhado njengoba sengitjhilo, ngibale amaperegisi.

Mina isithelo engisithanda khulu kwamambala yipiyere epilweni ngombana limnandi, alikaqini, alilimazi amazinyo wami. Ngizithandela ipiyere mina epilweni.

Iinthelo ziqakatheke khulu empilweni zabantu ngombana zinepilo. Zenza umuntu umzimba uhlale uphilile ngingathini, ngingathi zakha amasotja womzimba iinthelo, ngombana zikukudla ezinganamafutha amanengi kanti zikukudla nje kukudla okudingwa mzimba wethu ukuze uhlale uphilile ngaso soke isikhathi. Ingakho ngithi iinthelo ziyisiza khulu ipilo yomuntu, khulukhulu umuntu omutjha osakhulako ofana nami, kubalulekile bona adle ukudla okunepilo okufana neenthelo.

Iinthelo zakha amasotja womzimba zibaluleke khulu, ngombana zinikela umzimba wethu amandla owadingako qobe lilanga. And ngokunjalo zenza ukuthi umzimba womuntu ungabi namafutha amanengi, ngombana nasidla iinthelo ngezemvelo. Izinto ezibuya emthini, izinto esizikha emthini ezingakaphroseswa. Ingakho izinto lezi ziqakatheke khulu ukuthi zidliwe and zitholwe mzimba qobe lilanga.

Iinthelo ezimila ebusika kungaba mazambana, ma-anyanisi, ikhabitjhi, ma-orentji ekanye nama-avakhado. Ngizo-ke iinthelo ezitholakala ebusika ngobunengi lezo.

Iinthelo-ke ezitholakala ehlobo kungaba ziinthelo ezifana no-mango, iperegisi, ma-grapes, ma-litchi kanye namahabula.

Iinthelo ezitholakala eSewula Afrikha kwaphela engizaziko zimbili, amarula kuyisthelo esitholakala ngehlangothini leMpumalanga, emahlangothini waboNkomazi, emahlangothini wabo-Kruger National Park nangale ngakubo, ngakubo-Bushbuckridge. Kuyisthelo esimnandi khulu-ke eminye imihlobo ehluza nangaso utjwala. Kazi-ke esinye isithelo engisaziko esitholakala enarheni yethu le kwaphela i-sour fig esisibiza ngefeya amaNdebele.

Iye, kulunge khulu begodu kuqakathekile bona abantwana abasakhulako badle iinthelo qobe lilanga, ngoba umzimba womntwana usakhula uyayidinga woke udinga koke okulungileko okuzokunikelwa ziinthelwezi umzimba. Or iinthelo zakha amasotja womzimba aqinileko, abantwana abasakhulako bayawudinga-ke amasotja womzimba aqinileko azobavikela ekuguleni. Ingakho kuqakathekile bona umntwana adle isithelo qobe lilanga.

Nabadala-ke amaqhegu neenlukazi kubaluleke khulu bona bathole iinthelo qobe lilanga, ngoba umuntu nakakhulako umzimba ubabuthakathaka namasotja womzimba ayehla. Ingakho-ke kuqakathekile bona abantu abadala nabo bathole isithelo noma kungaba sinye ngelanga, nedi ukwakha amasotja womzimba aqinileko bavikeleke nabo ezifeni.

Ibhanana lisithelo esikhula emthini, kusithelo-ke esikhula, umuthi webhanana-ke ukhula kanye ungase ukhiphe amabhanana kumele ubulawe umuthi loyo ngoba angekhe usaphinde ukhiphe amanye amabhanana. Kodwana ibhanana-ke lona-ke kusithelo esitjheli namkha esi-yellow ngombala, esithambileko-ke godu esithandwa bantwana.

Ibhanana-ke linombala o-yellow namkha ngingathi otjheli.

Ivithamini elitholakala ebhananeni elinengi khulu i-vitamin B six, alandelwe ngu-vitamin C.

U-vitamin C lona-ke usiza umzimba ngoba wakha amasotja womzimba. Kufana wenza isikhumba sibe sihle ngoba uvuselela amasotja akha isikhumbesi, kanye-ke wenza negazi likhone ukugijima kuhle emzimbeni.

Iinthelo ezingadliwa zingakaphekwa kungaba yiperegisi, kube yibhanana, kube yi-avokhado, kube yinaritjisi, kube yi-grapes.

Izambana, mrorho, yibhutata, kube yi-anyanisi, ibhedrudi ngingatjho ngithi ne-garlic namkha umrorho webusika.

Iinthelo ezihlanu ezihlaza ngokombala yi-green pepper, yikhabitjhi, marhunde ama-green beans, yi-avacado kanye nehabula.

Iinthelo ezihlanu ezibovu ngokombala yihabhula elibomvu, i-red pepper, ma-strawberry, i-water meloni kanye nama-cranberry.

Iinthelo ezisarulana ibhanana, mango, ilamune, i-pineapple kanye nesiphila.

Ihabhula emzimbeni womuntu liqakatheke ngokuthi line-fiber enengi no-vitamin C. Lokho-ke kurhelebha umzimba bona ukudla kukhambe kuhle ngemathumbini, i-fiber enengi le. U-vitamin C uyarhelebha-ke ekuqineni kwamathambo, nehliziyo nokwehlisa ubulwelwe betjhukela i-diabetes u-type two.

Ivithamini elitholakala ehabhuleni ngu-vitamin C kanye ne-fiber, is hign in fiber.

Iye, ukutjalwa kweenthelo enarheni yethu le kunomthelela omuhle khulu emnothweni, njengoba siyakhona ukurhwabelana namanye amazwe, njengamazwe afana nabo-Russia. Amazwe amakhaza khulu abangakhoni ukutjala khona iinthelo, kumele-ke bazithenge kithi iinthelo lezi. Ngakho-ke siyiSewula Afrika-ke siba nomthelela omuhle khulu ngokutjalwa kweenthelo lezi ngoba siyakghona ukurhwabelana namanye amazwe.

Iinthelo ezifuna umtjhiso khulu ukuze zimile kuhle kungaba wu-mango njengoba utholakala eendaweni ezitjhisa khulu njengeMpumalanga, abo-Bushbuckridge. Kube yi-amarula namalitjhi ngizo-ke iinthelo ezifuna umtjhiso khulu, zitholaka eendaweni ezitjhisako njengaboLimpopo, nehlangothi leMpumalanga, elitjhisa khulu njengaboNkomazi, abo-Nelspruit nabo-Bushbuckridge.

Iye, zikhona iinthelo ezisetjenziswa ukwakha imitjhoga yokulapha njengesithelo i-avokhado. I-avokhado-ke inamafutha amanengi, amafutha angasetjenziswa ukwenza imitjhoga elapha izifo zesikhumba.

Kuyakhonakala ukuthi ungagula nawudla iinthelo ezinamafutha amanengi namkha iinthelo ezingakalungi. Uzidle qobe lilanga njengesithelo i-avokhado sinamafuthakazi amanengi angakayilungeli ihliziyo. Ngalokho-ke ukusidla qobe lilanga kungakwenza ukuthi ube nobulwelwe behliziyo namkha ube nomzimba omkhulu lokho kungadalela-ke godu ukuba ube nobulwele.

Iye, umuntu angakhona ukuzitjalela iinthelo ekhaya. Nawunetoninyana encani ngemva kwendlu ungakghona ukuzitjalela iinthelo, njengemirorho, mabhedrudi nama-anyanisi. Kanti-ke neenthelo ezikhula emthini emide-ke ungakghona ukuba nasinye nambili zintathu iinhlahla ngaphakathi ejardeni uzitjalele wena nomndenakho. Kuyakghoneka-ke nawufuna ukuzitjalela ukuzidla, ayi ukuthi ukuzitjalela ukuthi zibe zinengi ngejardeni kuyakghoneka.

Ikiwi sithelo esihlaza ngokombala esironjwana, sinamaboyana amancani. Kanti-ke sineentunjana ezinzima ngaphakathi ezincani ezinengi. Angisazi-ke azange khengasidla-ke, angisazi bona sinjani, sinambitheka njani ngemlomeni. Kodwana sithelwana esihlaza ngokombala ngaphakathi, sinamaboyana amancani ngaphandle, neentunjana ezincanyana ezinengi phakathi.

Ikhokhonadi-ke isithelo esi-brown ngokombala ngaphandle, naso-ke sinamaboyakazi amanengi angathi ziintanjana ngaphandle. Kanti-ke simhlophe ngaphakathi, simhlophe qhwa ngathi liliqhwa, namanzana-ke wekhokhonadi ngaphakathi akhona. Kuyisithelo-ke esitholaka eendaweni eziduze nolwandle ngobunengi njengabo-Mozambique sirondo-ke, sirondo, sikhulu ngathi yihloko yomntwana.

Ukuze ungalahlekelwa khulu imali, iintjalo-ke nasele zimotjhakele namkha zingasakghona ukudliwa ukuthi angazithengisela abantu ukuze zidliwe, ungazi buthelela-ke iintjalo ezikhukhulwe mamanzi namkha ezimotjhwe ziinkhukhula lezo uyozithengisela abanye abantu abaneenlwane, abantu abakhulisa iinlwane, abantu abeneembuzi, abaneemfarigi kanye neenkomo ukuze ukghone ukwenza imadlana-ke nawe ke ungalahlekelwa khulu.

Mina ngicabanga bona imbangela yento leyo bona ikoroyi namabele akusiyinto esiyidla khulu eSewula Afrika kanti nepupu yamabele yinto esingayidli mhlambe yinto edliwa mamazwe angaphandle. Into esiyiberegisa khulu ngeSewula Afrika isiphila, ipuphu yethu yenziwa ngesphila kanti-ke into ezifana namabele nekoroyi asiziberegisi khulu.

Isiphila esithengwa khulu-ke ngesimhlophe.

ISewula Afrika-ke ayiyitjali ikoroyi ngobunengi ngombana kubudisi khulu-ke ukukhulisa ikoroyi, itlhoga amanzi amanengi kanti-ke nokuyithengisa kunzima khulu ukuyithengisa ikoroyi ngeSewula Afrika.

Awa, angisayiboni ipuphu yesiphila esibovu ngeentolo. Ayisekho vele.

Iinarha kanye eziqalelane nokwehla ngokudla, iinarha ezifana nabo-Botswana, yi-Swaziland kanye-ke neZimbabwe.

Iye, kuliqiniso khulu ngombana iLimpopo kungiyo-ke ke inarha enabantu abanengi-ke abangena isondo le-ZCC kanti-ke abantu abanengi besondo leli i-ZCC ngiphilile nabo ngababona, bayayithanda ipuphu yamabele, kuliqiniso-ke lokhu.

Kanti-ke into ongayenza, ungabiza abantu abagubha i-borehole bazokudosela amanzi ngaphasi, uhleli unawo-ke amanzi.

Iye, isiphila esitjalwako singawukhuphula umnotho weSewula Afrika njengoba kwezinye iindawo njengeendawo ke ezinezipi njengabo-Ukraine abasanayo indawo yokutjala njengeendawo ezihlaselwe yisomiso, bakatelelekile bona basithenge isiphila lesi kwamanye amazwe anaso. Ngakho-ke ngithi mina nasingasithengisa, nathi kungasirhelebha bona umnotho wethu uphakame, sikwazi ukurhwebelana namanye amazwe.

Ikambiso-ke ekufanele uyilandele ntangi yi-OTK kanti kukulapho-ke la sigaywa khona isiphila senziwe ipuphu ngaphambi kobana sokufakwa eentolo. Abantu bowungabathengisela i-OTK.

Kanti-ke imbewu yeentjalo kufanele uyifune ebantwini abaphethe ezokudla nezokutjala neze-agriculture ephasina, eSewula Afrika. Kungaba yikhamphani efaka abo-AFGRI nayo-ke i-OTK le ngombana iberegisane nabalimi abanengi kanti-ke bavamisile ukuba nazo iintjalo, imbewu yeentjalo ezinengi ngokwahlukana kwazo.

Amahabhula-ke singatjho sithi ma-tropical fruits, Kuziinthelo-ke ezitholakala eendaweni ezifana nabo-Cape Town, kuKwaZulu Natal, iindawo ezingathi zithanda ukuba duze nelwandlenyana.

Isiphila-ke siyi-starch. Nawudle sona usutha isikhathi eside khulu.

Ama-avakhado afumaneka lula-ke khulu ngeenkhaya, siwatjalile-ke nangemzina.

Umraro-ke kungaba sekudleni owanikela wona, okhulisa ngawo. Ungatholakala mhlambe ukuthi awasisebujameni obukahle bona angamitha namkha-ke uthole ukuthi indawo owakhulisela kuwo leyo anobugula njengoba iinkomo nazo ziyakghona ukugula njengabantu kanti kunamagulo weenkomo awenza bona iinkomo zingamithi, ingakho-ke kufanele bona ubize abodorhodere beenkomo bazokubona bona umraro ukuphi, iinkomo zakho zingamithi nje nofana ungathola ukuthi uzibeke ezisikazi zizodwa, thola ikunzi madoda imithise iinkomo lezo.

Ngivumelana nabo. Ikomo ikhula msinya khulu kade-ke ingazi ibeyidala inyamakhona iyaqina-ke, ithathe nesikhathi ukuvuthwa. Iinkabi kulungile bona zingaba neminyaka emibli namkha emibili ne-half, lapho-ke sezisesimeni ebujameni oburerhe bona zingahlatjwa. Zinga zibe neminyaka emine, awa, sezidala khulu iinkomo lezo, inyamakhona seyiqinile.

Iye, kungenzeka bona enye yazo ezaleni lapha ngombana abantu elokitjhini ezaleni balahla noma khuyini ungathola ukuthi idle ama-plastic ane-chemical engaba yingozi-ke nengadliwa muntu, yingakho-ke iinkomo ezikhule elokitjhini ziyingozi khulu bona zingahlatjwa zidliwe babantu.

Kanti-ke iinkomo ezikhuliselwa inyama funeka zidle khulu izinto amaforejisi amanengi, iinto ezifana i-hay notjani-ke, utjani obomileko. Kanti-ke nesiphila ne-oats kanye-ke netswayi leenkomo-ke liyarhelebha khulu ukuthi inyama yakho kube yinyama esezingeni eliphezulu, zithole-ke ama-minerals afanelekileko etswayini.

Kubangelwa yindlela ezihlatjwa ngayo iinkomo lezi. Kanti-ke indlela yesikhuwa-ke ikomo bayayihlaba baqinisekise bona igazi liphuma loke enyameni, liphume loke lithontele esitjeni, kanti-ke ngemakhaya la ikomo iyahlatjwa ngomukhwa ife ikomo ize ife iingazi, kuphume igazinyana elincani kanti ikomo nayihlatjwako jemde yophe yophe beliphele loke igazi emzimbeni.

Iye, ngombana ikomo ehlatjwe ngomtjhini loya ayirarhararhi khulu ithatha isikhathi esifitjhani khulu ukobana ife kanti negazi liphuma loke ngesikhathi esifitjhani ngemzimbeni nenyameni yekomo le, ayilokhu ikomo irarhararha lapha ibaleke nomukhwa, ivele nje ife kube yinto yalula, inyama ingaze ihlale neengazi.

Awa, inyama yekomo ayiyi ngokuthi ihlatjwe ngoba. Iya ngokuthi umuntu oyihlabileko lo uyakwazi na ukuhlaba ikomo ngombana abanye abantu bathatha isikhathi ukubulala ikomo, ikomo beyiphule umukhwa, irurharurhe, ibaleke nawo, inyama igcine sele iyimbi kanti ngikho-ke kuthiwa abantu banesandla esimbi namkha embi. Abantu abakwazi ukuhlaba ikomo, inyama ehlatjiwe nguye uthole ineengazi namahlwili ngombana bamotjha isikhathi nabahlaba ikomo amatjwala, bayakhuluma.

Iye, kuqakathekile lokho ngombana kwenzeka isibaya sakho sihlekelele begodu wazi, ukghone nokulawula indlela ezizala ngayo, ukghone ukubona nezidala esemele ziphume ngesibayeni kanti-ke nezisakhulako lezi ukghone ukuzibona bona zikhula ngendlela ekungiyo na, ziyakuthola ukudla okufaneleko zingalokhu zitlhoriseka nazihleli nezikulu, zihlangahlangene. Nazingeengaba kwenza ukghone ukuhlela isibaya sakho, usilawule ngendlela ofuna ngaso.

Lokhu kubangelwa kukuthi izimvu ezahlukahlukeneko, kunezimvu zoboya ama-merino, kunezimvu ezikhuliselwa inyama njengamadamara. Kanti-ke angekhe ukghone abalimi abanengi namkha abafuyi abanengi abahlala eendaweni lapho kulungele khona bona bangafuya izimvu zoboya ama-merino bafuya zona, ngombana zikhula kancono eendaweni abahlala kizo. Kanti-ke abafuyi abahlala endaweni elungele ukukhulisa izimvu zenyama zifane zoke, amadamara ingakho-ke ubathola baphethe izimvu ezifanako kwaphela.

Awa, ngombana abantu abanengi abasahlala emaplasini, basahlala eendaweni abanikazi bazo ekumakhuwa. Kanti-ke utholakala ukuthi iindawo lezi-ke nabo batjhiyelwa bobabomkhulu babo, mara ngombana abazi bona ubunikazi benarha leyo bangabuthola njani. Ubathola-ke bahlala eplasini eliphethwe likhuwa ngingatjho kanjalo. Ingakho ngithi abanalo ilwazi elaneleko ngobunikazi benarha.

Ngeenkhathi zesomiso-ke abantu bangenarheni yekhethu bahlakaniphe khulu, ngombana bayakwazi ukubona bathenge ama-Jojo tank, bakghone ukubeka amanzi bonge amanzi namkha babe neenkotlelo ezinengi zokufaka amanzi ngesikhathi sesomiso. Kanti-ke abatjalileko bayakwazi bona batjale, bonge isivuno bongele isikhathi sesomiso. Kanti-ke neenkomo-ke ziyathengelwa ukudla ngeenkhathi zesomiso-ke nazo zikghone ukuba utjani okumabhala. Kanti-ke keminye imizi abanayo imali eyaneleko, bayakghona ukubona bembe ama-bore hole bakwazi bona amanzi bawadose phasi, nawangasatholakali ngesikhathi sesomiso.

Abalimi-ke ngobujamo bezulu obutjhentjhakobu bangazisiza khulu ngokobana abalimi bazitholele ama-green houses, lapho okuziintjalo ezikhulela ngaphakathi ngendlwanenike-ke eseselako ekghonako ukufaka ilangana. Kanti-ke nabo bangakghona ukuthi bonge amanzi, kwembiwe iindawo zokonga amanzi lokhuya izulu nalinako. Kanti-ke neenkomo zaboke-ke zivikeleke ekutjhiseni okukhulu lokhu, zikghone bona nazo zibe namanzi ngeenkhathi ezinzima lezi.

Awa, ngombana abelimi abanzima abanayo imali, yokuthi bona bathole iinsetjenziswa zoke ezidingekako, ukuze ukulima kwabo kuphumelele ngendlela efaneleko. Ingakho nabelimu-ke abelimi abomma nabo-ke kubanzima khulu bona baphumelele njengabelimi bamadoda, njengoba amandla awalingani-ke. Kanti-ke nabantu ababomma basaqalelwe phasi-ke nakuza emarhwebeni afana njengamarhwebo wezokulima. Ngingatjho-ke ngithi awa abelimi laba boke ngokuhlukahlukana abazuzi ngokulingana emnothweni.

Kuliqiniso ngombana ukwetjiwa kweenkomo-ke kuvame kanengi esikhathini sanje. Kanti-ke nabantu beenlarheni laba basebenzisana nazo iingebengu ezeba iinkomo lezi, ngombana abantu besilarheni nabo bafuna ukwenza imali enengi kodwana abafuni ukuthenga ikomo ngemali efaneleko. Ingakho ngiyavumelana-ke nayo indaba le yokuthi inyama engeenlarheni la inyama yokwebiwa, abalimi beenkomo abantu abafuya iinkomo balahlekelwa yifuyo nyaka nonyaka. Kanti-ke iyetjwa nje ifuyo le iyaphi, ngombana vele iphelela ngeenlarheni.

Ingoba bafuna iingazi lezi ziphume zoke ngenyameni, ngombana inyama ephekwe negazi ayibi mnandi. Kanti-ke iba namabalabala-ke ibe nzima khulu, ngombana ineengazi ngaphakathi.

Iye, ayi kwasanami angibuthandi utjwala besintu, ingombana indlela obenziwa ngayo kosi Jesu buhlalwa ziimpukani. Kanti-ke nababenzako-ke abafaki-ke nama-gloves, butlhodlhwa ngezandla. Kanti-ke abanye bayabulisa bubile isikhathi, bugcine sele bubaba bungaseleki.

Lokhu kubangelwa kukuthi amaqhiliba namagalikuni, athatha isikhathi ukukhula. Kanti-ke kunzima khulu ukuwakhulisa, ngombana azokuthatha isikhathi esinengi bona akhule, ukuze alungele ukuthengiswa. Kantike-ke kuyabiza ukuwondla. Kanti-ke iinkukhu zomtjhini lezi ezimhlophe zikhula msinya khulu begodu uyonga nekuzithengeleni ukudla, ngombana ngeemvekenyana ezimbili zintathu zibe sezilungele bona zingathengiswa.

Lokhu kubangelwa kukuthi ukudla kweenkukhu lezi kuyabiza begodu nendlela ekumele zikhule ngayo kuyabiza, ngombana iinkukhu lezi zidinga umtjhiso. Kanti-ke abanye bazivulela ama-heater lokhu kudla igezi, negezi idura kangaka amalanga la. Lokhu-ke nakho kuyangezeleleka ekubizeni kwenyama yekukhu.

Iye, abantu abatjha sekukanengi ngibabona-ke bakhuthalela indaba yokulima le. Njengoba amathuba womsebenzi angekho eSewula Afrika, bangakhuthala khulu nabanganikelwa ikundla yokulima nabo khebadlale yabo indima.

Abantu bemakhaya bathanda ukufuya kangaka, ngombana indawo banayo inarha yinengi-ke ngemakhaya, iinkomo zabo ziyakghona ukukhula, zikghona ukukhamba ziyokudla ngemadlelweni. Kanti-ke azithikamezeki-ke ngemakhaya.

Lokhu kubangelwa ngombana amatliniga amanengi weenlwana phecelezi ama-veterenary clinics atholakala eendaweni zemakhuweni, ngombana abiza khulu-ke amatliniga la begodu awasekelwa nangurhulumende bona angenelele ngemakhaya. Ingakho-ke kuba budisi khulu bona iinhlahla zeenlwana ngemakhaya zitholakale, kuze kube lula-ke lokha-ke nakuhlanganiswa imali, abelimi bemakhaya bahlanganise imali bathumele umntwana oyedwa, aye ngedorobheni ayokufuna iinhlahla lezi.

Iye, banalo ilungelo ngombana vele bebahlala lapha begodu abantu abanzima, kuqakathekile bona banande bayokuphahla bavakatjhele abezimu babo. Godu-ke nabezimu babo bebahlala bakhulele eplasini lelo esele lithengiweko. Ingakho-ke kulungile bona bavunyelwe bayokuphahla nabo kulilungelo labo.

Awa, abayi eenkulisa, lokho godu kubangelwa kutlhayela kweenkulisa ngemaplasini.

Imvu-ke iqakatheke khulu, kanti-ke uyayikhulisa ikupha inyama begodu ikuphe newula yokwenza izambatho.

Amabele-ke kuyenziwa ngawo ipuphu, kutlhodlhwe nangawo utjwala. Kanti-ke nokhunye ukudla kwekuseni ama-cereal la, esiwathenga ngeentolo nawo anawo-ke amabele.

Awa, ababeregi bemaplasini kufuze babhadalwe nge-iri, ngombana baberega budisi khulu.